Keletso e nka fanang ka yona ho dihwai ho amaneng le ho mokgwa o nepahetseng wa ho patala lekgetho, hore dintho tsa hona jwale.Se di le bonolo haholo ebile se re na le di-founu le theknoloji improve-ile. Ntho e nngwe le e nngwe se o kgona ho fumana hona mona difounung tsa rona di-smart phone-ung re kgona ho etsa , re kgona le ho patala ho tsona di-smart phone tsenana, ntle le hore re ye meahong kapa ho tsona bo company, tseo tse ding tseo tse tlameha re ho tsona ho lo patala.

Nka tsebisa hore bo kapa hona ho eletsa bo rapolasi ba banyenyane bona, ba qalang hore poloko ya metsi a pula e bohlokwa haholo. Le hore nka ba eletsa ka hore ba a boloke ka tsela e tjenanana ya hore ha pula ena ho be le ditanka tse e leng hore di bulehile metsi a pula, a kena ka mona bo pula, e leng hore nyana. Ha pula se di fitile, be di kwalwe a sebediswe. Mohlang re bang le bothata ba dipula tse nang, nakong e leng horeng pula ntse di na kapa di sane ho no sebediswe metsi fela a normal-e a tswang dipompong tsa rona monanang.

Bo borapolasi ba qalang nka ba tshehetsa ona, ho ba eletsa ka hore ha ho na le maemo a lehodimo ho tjhentjha kapa ona a fetoha. Re tlamehile be se re na le polane. Polane ke hore ka hara ditshimo tsa rona re kenye di- drainage, or di- drain hore ha pula ena o metsi, a ema kapa metsi a ema hona ka hara tshimo ka moo metsi ao a kene ka fatshe, a dule ka mo re a store ka moo e tlare e le hore mohlang tlamehang hore re tlo a hloka re kgone ho wa sebedisa hape hobane metsi a pula a bohlokwa haholo dijalong tsa rona hore di kgone ho hola.

Ho kuta dinku, ho fetola boya hore ebe kgwele e be ba ho loha kapa ba loha kgwele, hore ebe lesela pele ba qetella ba entse seaparo?

Letsatsi ka letsatsi le leng ho ne ho na le morwallo polasing eo, moo ne ke dula teng. Difate di ne di wele masimo a ne a tletse metsi, dipoone di shwele ke metsi, di wele matlo masimo.

Sepinatjhe, re ka se sebedisa disophong, di- salateng. Sepinatjhe ke motswedi oo omileng wa di vitamin le mmalwa ho akaretsa a mmoho le e le e boetse e na le vitamin B le vitamin E.

Ke ile ka utllwela ka polasi tse sa kgathalleng bophelo bo botle le polokeho ya basebetsi ba teng. Ke moo eleng horeng basebetsi ba sebediswa dihora tse ngata ho feta tseo ba tlamehileng hore ba di sebetse. Basebetsi ba sebetsa ka matsatsi a phomolo, ba o ba tlameha ba phomotse ka ona le maemo eleng hore ba dula ka hara ona ase maemo eleng hore batho ba ka dula ka hara ona. Ntho e ngwe le e ngwe e etsahala fela ha ho mang kapa mang a kgathallang.

Polane kapa lona leano la hore mohlang re kopanang le komello, o sebetsa bothata ba rona jwang kapa ho bo hlaola. Ho ya ka nna ke ne ke nahana borapolasi kapa bona balemi. Ba tlamehile hore nakong eo re nang le dipula tse ngata ka yona, ho be ho na le ditanka tse e leng horeng. Ha pula ena metsi a pula a kena ka hara tsona a dula ka moo ra wa sebedisa mohlang dipula di sa neng re hlokang metsi a pula, hoba metsi a pula a bohlokwa haholo dijalong tsa bona kapa merohong ya rona hore e tsebe ho hola.

Ha o le sehwai se setjha sa diphoofolo ke nka o eletsa hore ditjeho tsa ho qala leruo. Leruo ke ntho e leng hore e ka feela neng kapa neng tla tswa feela ho ya ka moo tlhokomelo ya hao e leng ka teng, le ruong la hao le hore leruo la hao le ja jwang le dula moo o leng jwang. Ke nahana ke tse ding tsa dintlha tseo o tlamehang ho ba ho di ela hloko ha o kena ka hara industry ena ya diphoofolo.

Ha ho tluwa tabeng ya ho founela bo rapolasi ho kopa dintlha tsa bona hore re kgone ho tlo tjheka mekoti ya metsi. Tlameha le ho ba elelliswa hloko hore mekoti ye ya metsi eo e tlo ba bohlokwa haholo ho bona oo kapa o tlo ba hloka, o tlo ba bohlokwa dijalong tsa bona hore di tle di fumane metsi ka nako tsohle. Le hore o skaba e ba le tshokolo ya metsi ao ba tloha ho se ho nosetsa dijalo kapa yona meroho ya rona mapolasing.